Ndingathi, mnumzana obekekileyo okanye ndithi, ndifumene itikiti elirongo lebhasi elithi ndiya eThekwini kodwa bendibhalisele itikiti eliya eKapa. Ngoku bendicela nilungise le impazamo ndinikwe itikiti elililo kwangethuba.

Ndingathetha nomqhubi wemoto ndize ndimxelele ingxaki yam ukuba ndishiye isipaji esinemali endlini, ngoko ndicela uxolo kodwa ndiza kuphinda ndimnike imali yakhe xa siphinde sadibana okanye ndimyele kwindawo ehlala iiteksi ndimnike.

Ndingathi kukuhamba indlela ende ndibe ndiqhuba ndindodwa. Kodwa xa ndidiniwe ndiye ndiphumle ecaleni kwendlela. Ukuba ndiyozela ndimise ecaleni kwendlela ndilale, ndiphinde ndivuke ndithathise.

Kukuhamba ndikhenketha ndibona amanye amazwe endingazange ndaya kuwo nokubona abantu abatsha qho, nokuthi ndenze izihlobo apha endleleni.

Endihluphayo kukuba xa ndikhwele emotweni iza kufuneka ibe nendawo yayo yokuhlala kwaye iza kuhlalisa kakubi abantu. Eziluncedo kukuba ndingakwazi nokufaka izinto ezimbalwa endizithengileyo kwalapha kuyo ngezantsi, kuba iba khona indawo eyenzelwe ukufaka, umzekelo ibhegi yomntana. Kwaye xa kugcwele edolophini ingaze indixakekise kuba baba banintsi abantu abahambayo.

Kukuhamba ndibone ezinye iindawo ezintle nokuthi ndibone abantu abatsha.

Ndivakalelwa kabuhlungu kuba urhulumente kulaa mabala avulekileyo ebenokubeka iibhilidingi aze enze imisebenzi, abantu abangaphangeliyo baqeshwe. Okanye abantu banikwe imihlaba kulaa mabala kuze balime imifuno bathengise.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo kuba ngelinye ixesha hleze ithi kanti ulindwe ngumntu wakokwenu, angakwazi nokuphinda akushiye. Umzekelo, ibe le ndawo ubusiya kuyo ungayazi nokuyazi. Kanti xa ifika kade ingakwenzela ubunzima loo nto, kanti xa ifika ngexesha ingaba kulungile.

Izinto endingazithandiyo ngomsebenzi wokuqhuba apho ndihlala khona, abantu soloke beneento zokugeza kuba bekwazi. Abanye bakhwele ngeemali ezishotayo, abanye bakuthuke kuba bekwazi, abanye bangafuni ukubhatala. Leyo into iye ingandiphathi kakuhle.

ezingagangathwanga zibachaphazela ngokokuba iimoto ziye zimoshakale, ingakumbi xa ihamba umgama omde imoto. Okwesibini, kuyathanda ukunetha, imoto ifika ityibilika okanye itshone edakeni.

Ukukhwela inqwelomoya andikoyiki kuba ndiye ndikhawuleze ndifike kule ndawo ndiya kuyo. Kwaye kumnandi, kwaye ayingxoli ipholile.

Iye ibenze leyithi loo nto emsebenzini, umntu angafiki kwangexesha. Aphinde umphathi angayivisisi loo nto xa umntu esithi kukho uqhankqalazo lwabaqhubi beeteksi kwaye loo nto iye ichaphazele nabanye abantu ezindleleni. Umzekelo, abantu baye babethwe kuthiwe mabajike bagoduke, ube ngelinye ixesha usiya kwindawo ebalulekileyo.

Xa kunetha imvula iza kuba yingxaki kuba ayinaphahla. Iza kumnethela, afike kwindawo aya kuyo emanzi. Kwaye naxa ilanga litshisa kakhulu liza kumtshisa kuba ayinandawo yokusithela, ayifani nemoto.

Ukubaluleka kwee-toll gate kukuchasa ngemali, ukunciphisa uxinano lwendlela kunye nokurhafa.